Zwine ndi nga amba nga mufudu, nga mufuḓa uyu ndi uri ndi vhonesa vhathu vhanzhi vha tshikale vhakalaha nga maanḓesa hu vhone vhaṋe vha shumisa sedzesa dzi gurannḓa na dzi magazini u vhala kana u wana nga mafhungo. Nṋe kha nṋe a si zwine nda vhona zwi zwa ndeme nga, ngauri tshifhinga tsha zwino ho no vha na dzi theḽevishini na dzi radio na dzi inthanethe dzine ri a kona u wana mafhungo u ṱavhanya.

Yone Wi-Fi ya mahala kana ya tshitshavha ndi yavhuḓi ngauri i ya thusa kha tshitshavha tshine a tshi koni u swikelela u renga dzi data fhedzi i na dzi khaedu yadzo. Dzi khaedu dzadzo ndi ya uri netiweke kana Wi-Fi ya mahala vhathu vhanzhisa vha ya kona u i, u i hekha vha kona u dzhena kha zwithu zwa muṅwe muthu na kha zwithu zwa dzi bannga dzawe vha dzi sendela dzi tshelede dzawe.

Dzi tshaneḽe dzine nda lingedza u dzi fara nga tshifhinga tsho u vuleaho ndi tshaneḽe dzo no nga SABC dzoṱhe. Ndi dzone dzine nda lingedza u dzi fara.

Mikano ye nda vha ndi tshi ḓo i vhea ndi ya uri kha yeneyo Wi-Fi ya tshitshavha muṅwe na muṅwe a ḓisikele password ine i ḓo vha yawe a eṱhe uri hu sa vhe na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo kona u u dzhenelela kha founu ya hoyo muthu vha ita zwithu zwine a zwi ngo ṱoḓea.

Ndi vhona u nga awara dza u vulea dzo teya nahone dzi a thusa, dzi a thusa nga maanḓa uri vhathu vha sa fhiriwe nga mafhungo kana nga zwine vha nga vha vha tshi khou ṱoḓa u ṱalela nga tshetsho tshifhinga.

Ndi shumisa dzi puḽatifomo dza mafhungo a dzi thala dza Afrika Tshipembe. Ndi funesa nga maanḓa SABC ngauri yo fara mafhungo oṱhe a shango nga maanḓesa na ma, mafhungo a hayani.

Mushumo une dzi DJ dza radio dza u ita kha u vhumba zwine vhaswa vha zwi takalela, zwi tshi ḓa kha muzika, ndi uri vha tamba dzi nyimbo, vha tamba dzi nyimbo dzine vhaswa vha dzi takalesa nga maanḓesa. Zwi ita uri na vha vhaswa vha ṱuṱuwedzee u vulela dzi radio vha tshi thetshelesa kana vha tshi pfha nga nyimbo dzine vha dzi ḓivha.

Ee ndi khou ḓi humbula tshifhinga tshe radio ya tshitshavha tsha hune nda bva hone i tshi ṋea nḓivhadzo ya mutsho ye ya ita phambano vhukuma ḓuvha ḽa ita ita phambano ya vhukuma kha ḓuvha ḽashu.

Ee ndi pfha ndo tsireledzea ngauri ndi yone yo no ita uri na dzi tshaneḽe dza hone ra dzi ṱalela kana dzi radio dzedzi dzine ra dzi pfha dzi fare zwavhuḓi.

Ndi i u thoma nda sedza uri ndi dzifhio dzine data dzi nga ita uri ndi vhe nadzo u swikela ṅwedzi u tshi fhela. Nda dovha nda sedza na uri mutengo wa hone ndi vhugai, nda ḓiwana ndi tshi khou dzhia dzedzo dzine dzi ḓo kona uri ndi dzi shumise ṅwedzi woṱhe uri ndi sa ṱolou ndi khou renga data vhege iṅwe na iṅwe.

Ee ndo vha ndo founeliwa nga fhethu he nda vha ndo ita zwo u apuḽaya hone mushumo, vha mpfhoinela vha ri vho senda khontraka kha email, kha ndi i saine, ha vha uri ndo vha ndi si na na data, nda vha ndi khou zama u sedza fhethu hunzhi zwa nkonḓela uri ndi i wane hune he nda tou swika nda tou hosipotiwa nga muṅwe we a vha a na data.

Ee ndi nga ṱalela TV nnzhi dza setheḽaithi arali tshifhinga tsha u vula tsha engedzwa, ndi nga zwi takalela nga manḓa manzhi arali zwa nga itiwa ngauralo.

Ee ndi vhona hu muhumbulo wavhuḓi ngauri zwi a kona u ita uri vhathu vha ḓiwane vho dzula dzi phakhani vha si khou ita zwithu zwo bvaho fhedzi vho dzula vha kha dzi founu vha tshi khou sedza zwine zwi nga vha thusa fhethu hunzhi.

Hai a thi vhoni zwi tshi kha ḓi vha zwa ndeme kha tshifhinga tsha zwino ngauri ri tshi sedza zwithu zwo no shanduka a zwi tsha nga zwa kale.

Hai a thi vhoni i tshi ṋea dzi tshaneḽe dzo eḓanaho nga luambo lune nda lu takalela ngauri kanzhisa ndi vha ndi tshi khou ṱoḓa dzi tshaneḽe dzine dza vha na luambo lwa Tshivenḓa, u kona u ḓivhesesa Tshivenḓa na u tshi gudisa vhana vhaṱuku vhane a vha tshi koni, zwi takadza musi vha tshi khou ḓi zwi pfha na kha dzi theḽevishini.

Ee thendo ya, thengo ya data i kwama vhaswa vhanzhisa ngauri vha ṱoḓana na mishumo kha inthanethe ende kanzhisa mishumo ya zwino i ṱoḓa uri vhathu vha sendele dzi CV dzavho vha tshi khou shumisa email. Zwi dovha zwa vha khaedu nga maanḓesa nga uri sa izwi vha sa shumi na tshelede dza u wana hedzo data dzi a konḓa lune u ya humbula uri ndi khwine musi vha tshi tea u, u ita dzi Wi-Fi tshitshavhani uri na vhaswa vha kone u ḓiwana vha tshi khou kona u shumisa inthanethe na u ṱoḓanisana na mishumo.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza nethiweke ya vodacom, mutengo wa hone ndi pfha vhathu vha tshi amba uri a u to swikelelea nga u to ralo.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou badela masheleni o panḓaho mpimo ndi tshi kho renga data. Tshenzhemo yanga yovha yo uri, ndo vha ndi songo lavhelela u renga edzo data nga u uri na tshelede yanga yovha i si nnzhi lune ndi nga kona u ḓi wana ndi khou i renga hedzo data ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana ṅwedzi kana nga vhege.

Data dzine nda vhona dzi tshi fareya ndi dza netiweke ine ya pfhi cellc nga uri vhana dzi data dzine dzo fhambananaho ende dzi a kona u dzula ṅwedzi.

Hai ndi vhona dzi songo fanela upfhi dzi data dzi tea u tshinyala, nga uri ku shumisele kwanga kwa data tshiṅwe tshifhinga u ya wana dze wa renga dzi tshi khou swika dzi kho pfuka dza fhedza dzo tshinyala u songo dzi shumisa na u dzi shumisa, lune wa swika wa vhona wo tambisa tshelede yau.

Ndi renga data kanzhisa vhege iṅwe na iṅwe, zwine zwa nṱuṱuwedza u ṋanga dze dzo data ndi uri ndi vha ndi kho tea u dzi shumisa kha zwithu zwa u ṱoḓa mishumo na kha zwithu zwa tshikolo.

Ndi funa u renga dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe ngauri ndi dzone dzine dza vha dzo ḓalesa, tshiṅwe tshifhinga dzi ndi a kona u swika ṅwedzi ndi tshi khou divha nadzo dzi a farea no farea zwi tshi ḓa kha uri ndi dza ṅwedzi na kha mitengo ya hone.

Munetshedzi wa mobaiḽi nethiweke a ne a nṋea ndeme ya khwine kha data ndi nethiweke ya cellc ndi yone ine yavha na data dzi no fareya.

A huna khaedu dzine nda ṱangana nadzo musi ndi tshi renga data ya luṱingo thendeleki.

Ee ndo no vhuya nda dzi shumisa ndo wana dzi tshi kho fareya nga mannḓa nda ya nda dzi tevhelela dzedzo dzi data dzine dza vha na diskhaunthu.

Kanzhisa ndi renga data dzine nda dzi shumisa ndi kha epe ya bannga, ndi vhona zwi tshi leludza nga mannḓa.

Tshi ne tshinwe tshifhinga zwi and sinyusa ndi musi u tshi kho renga data wa wana uri nethiweke yo shavha nga hetsho tshifhinga wa vha u sa ḓivhi uri dzo rengeya na kana a dzi ngo rengeya.

Ndi dzhia phetho musi ndo sedza zwi dodombedzwa zwine ndi kho yo ita, zwa zwino kanzhisa ndi muthu ane ndi khou ṱoḓana na mushumo lune data ndi vhona dzi tshi ṱoḓea dzi nnzhi ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ee ndo no vhuya nda vha na thaidzo yo ralaho, zwovha zwitshi kho itisiwa nga nethiweke na kha vhupo he ndavha ndi khaho.

Ndi wana zwi tshi leluwa u ḓa dza data ya yanga kha luṱingo thendeleki, a zwi lemeli kana a zwi konḓi.

Ee ndo no vhuya nda fanela u ḓa dza data nga u ṱavhanya, ndi musi ndo vha ndi kati na u apuḽaya mushumo data dza mbo ḓi fhela ha vhori ndi kho tea u dzi engedza.

Ee ndi ngauri dziṅwe dze nda vha ndi khou dzi shumisa kana dze ndavha ndi nadzo, kanzhisa dzivha dzi kho fhungudzea kana dzivha dzo fhela.

Nḓila ine nda i takalela u ḓa dza data dzanga ndi u shumisa app, ngauri ndi vhona yo leluwa nga maanḓa u fhirisa u ya vhengeleni kana zwiṅwe.

Ndi shumisa founu ine ndi a kona u i langa uri kha ḓuvha ndi shumise data nngafhani, zwine zwa nthusa uri ndi sa dzule ndi khou ḓadza.

Ee ndono vhona phambano, kha mbadelo dza u ḓadza data vhukati ha vha netshedzi phambano ndi dza uri u wa wana tshiṅwe tshifhinga zwikho ḓura, wa wana tshinwe tshifhinga zwi tshi khou zwi na phuraisi dza fhasi.

Ee ndi a tendelana nazwo uri u swikelela data i ḓuraho ndi pfhanelo ya mutheo. Data dzi kho ḓuresa ende vhathu vhanzhi a vha koni u dzi swikelela, vhanzhi vha dzi swikelela ngauri dzedzo dzine dzavha dzi kho ḓuresa dzi a kono u vha swikisela maḓuvha manzhi.

Zwine ndi nga ita ndi u shumisa sim card ine ndavha nayo nda to renga data dza mashango ḓavha kana mashango hanefho hune ndi khou ya hone, nda kona uri ndi kone u davhidzana na vhathu vha mahayani mashaka na dzi khonani ngauri dzi data dza dzi sim card dza ano maḓuvha dzi a tendela uri u kono u renga data u kono u dzi shumisa kha maṅwe mashango.

Ndi muhumbulo wavhuḓi ende ndi vhona unga u wa leludza ngori tshiṅwe tshifhinga u wa wana u sa kho u kho ṱangana na nyimele u sa ḓivhi zwori u itise hani lune theḽemedisini yo leludza communication kana yo lelu yo leludza u davhidzana na dokotela uri zwithu zwi kone u leluwa na dokotela a kono u tsivhudza uri ndi zwifhio zwine unga ita.

Ee zwi nga vha thusa ngauri kanzhisa vhathu vho no dzula kule na dzi kiḽiniki na zwibadela vha ya balelwa na u wana tshiendedzi tshine tshi nga vha swikisa haningei. Wa wana uri na vhuṱungu vhune vha khou pfha vhu kho vha dina lune vha nga si kone u tshimbila tshikhala tshilapfhu.

Ee ndi nga lingedza u vhona dokotela nga founu kana video chat ngauri ndi zwone zwine zwi ḓo nthusa uri dakotela a nga kona u mbudza kana a ntsivhudza uri ndi zwifhio zwine ndi nga vha ndi kho zwi ita u swikela ndi tshi vha khwiṋe lune ndi kha musi ndi nga kona u swika hanefho kiḽiniki kana khaye dokotela.

Ndi vhona uri advantage ya hone ndi ya uri vhathu vha ya kono u la alafhiwa kana u ḓivhadziwa zwine vha nga teo u shumisiwa musi vha mahayani havho na uri vha mahayani dzi transport dzi a konḓa lune vha nga si tu ima ḓuvha loṱhe vho lindela transport. Vha ya kono u wana thuso hanefho kha dzi theḽemedisini.

Zwithu zwivhili zwine zwa vha zwa ndeme zwine nda nga vho ṱoḓo u zwi vhona zwi tshi konadzea uri muthu muṅwe na muṅwe a kono u dzi shumisa ndi uri musi yeyo theḽomedisini i tshi kho shuma kha muṅwe na muṅwe zwezwo zwine dokotela a vha o vha vhudza uri vha tea u zwi renga kha hu vhe na vhathu vho no zwi diḽivara kana vho no zwi isa hanefho ha honoyo muthu ende tshiṅwe tshine nda kho tea u zwi vhona ndi tsha uri kha hu itiwe na dzimbadelo mobile banking ya zwithu zwoṱhe zwo katela na masheleni a mishonga.

Ndi mizika i nonga gospel na mizika i nonga RNB na mizika ya venḓa. Ndi nga ndi takalela nga uri i amba nga zwithu zwo fhambananaho, i amba nga lufuno, i amba nga vhutshilo, i ya ri tsivhudza na uri ndi a pfha ndo takala musi mizika yo raloho i tshi khou lila.

Ndi shumisesa Spotify na apple music. Ndi dzi shumisesa nga uri ndi dzone dzine ndi streamer khadzo ende ndi dza vhuḓi ende dzi tamba mizika yoṱhe nga u tevhelelana.

Hai zwino zwo no leluwa ngori kale vhathu kanzhisa vha vha tshi to renga dzi CD dzine dza vha dzi na mizika lune zwa zwino ri to kono u dzi thetshelesa na kha dzi founu dza vhoriṋe. Hu na dzi puḽatifomo kana hu na fhethu ho fhambananaho hune ri nga wana mizika yo fhambananaho nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Zwine nṋe nda zwi takalela ndi u thetshelesa muzika fhedzi. A thi tu vha muthu wo vhonesa dzi video, ndi ngauri hezwi ndo thetshelesa dzi muzika fhedzi ndi si khou vhona vidiyo ndi a kona u ita zwiṅwe zwithu na musi ndi tshi kho ḓi u thetshelesa ndi si khou vhona dzividiyo.

Ndi dzi muzika dzi nonga gospel ngauri dzi vha dzi khou hu khou imbiwa hu tshi khou rendiwa kana hu khou liswa mu mudzimu lune na nne musi ndi dzi thetshelesa. Ndi a wana na nṋe dzi tshi ita uri ndi vhe raithi kana ndi pfhe ndo takala musi arali ndi kho ṱangana na zwikonḓaho so ndi dzi nyimbo dzine dzi a mpha fulufhelo dza kono u ntsumbedza uri zwi ḓo luga.